Kufuneka aphande ibhrendi, ajonge udumo lomenzi, uphononongo lwabathengi kunye neereythingi. Ujonge iinkcukacha, ufunde uphononongo, uthelekise amaxabiso.

Abezoncedo lokuqala bavavanya ukhuseleko lwendawo yexhwayelo kuquka iingozi ezinokubakho njengezithuthi, umlilo okanye izithuthi ebezingazinzanga. Ukuba kuyimfuneko aboncedo lokuqala banokucela iiyunithi ezongezelelweyo ezifana namaqela omlilo okanye ohlangulo ukuncedisa ekuphenduleni.

Ukufikelela, ukufikeleleka kwezezimali iindleko zenkonzo zokhathalelo lwempilo, i-inshorensi kunye neendleko eziphuma epokothweni ezinokuchaphazela ukufikeleleka. Bukho kunye nohlobo lokhuseleko lweinshorensi kunokuchaphazela ukufikelela kwiinkonzo zokhathalelo lwempilo.

Kungalunga bamamele ngaphandle kokugweba, bavumele baveze iimvakalelo zabo ngaphandle kokuphazamisa okanye ukugweba. Uyamkele indlela abavakalelwa ngayo kwaye umazise ukuba ukhona, ukhona ukubaxhasa. Yazi ukuba ukudakumba kwasemva kokubeleka yimeko enyangekayo.

Ukutya okunempilo, unciphisa ukutya kwe-sodium ugcine ubunzima obusempilweni, ulawule uxinzelelo kukwenza umthambo rhoqo.

Amaxesha okulinda amade. Izixhobo zokusebenza ezinyiniweyo. Uxinzelelo olongezelelekileyo, ababoneleli ngezempilo banokuziva besonganyelwa into leyo ekhokeleka ekudinweni. Izigulane zinokufumana amaxesha awondisiweyo okulinda ngenxa yomthamo omkhulu wezigulane.

Abahlobo okanye oontanga basenokukhuthaza okanye babanyanzele ukuba basebenzise izinto ezithile. Basenokuziva ngathi ukusebenzisa izinto yindlela yokungena okanye yamkelwe liqela lontanga babo.

Izakhiwo ezingafikelelekiyo, iindawo zikawonkewonke kunye nezothutho zinokuncipha ngokushumaniseka kunye nokuthutha inxaxheba. Izithintelo ngokwasemzimbeni, ukubekwa ibala kunye neengcinga ezisoloko zisetyenziswa ngumntu wonke. Ukwahlulwa kuluntu, imiqobo yengqesho, ubunzima bezemali.

Imiqebo, imiqobo yengqesho, ubunzima bokufumana umsebenzi okanye amathuba okuqhubela phambili kwekhondo lomsebenzi ngenxa yimiqobo enxulumene nokukhubazeka. Ubunzima bezemali, iindleko ezongezezekileyo ezinxulumene nokukhubazeka njengeendleko zonyango kunye nezixhobo zokuncedisa ezinokudala uxanduva lwemali.

Abanye abantu abanesi sifo banokubekwa amabala ngabantu abaphila nabo. Loo nto yenza ukuba boyike kumtholampilo okufutshane nabo bayothatha amayeza kuba kaloku bababhekela phantsi ngenxa yesifo abaphila naso.

Ewe, lwabakhona utshintsho kuba ngoku ndisenalo uloyiko lokuthi xa ndithetha nomntu ndisondele kufutshane naye kuba kaloku uthi xa uthetha kube khona amathe aphuma emlomeni or kungenzeka ukuba umntu usuke enesigulo esithile esingadala ukuthelelana.

Ndingamkhuthaza ukuba axhumane nabantu azothetha nabo ukukwazi ukuthi olulwe ngokwengqondo. Kuba kaloku uzohlala enoloyiko. Kanti ukuba kukhona umntu athetha naye laa nto izawumkhuthaza ekuthenini akwazi ukulala. Nekuthenini akwazi ukuqhubeka nempilo, ukwazi ukuthetha nabantu abafundisiweyo ukuqeqesha abantu abathe badibana nezinto ezilolu hlobo.

Andiboni ukuba yanele mna. Ngokokwam umbono abantwana abanintsi esikolweni abakufumani ukutya.

Esi sifo soxinzelelo lwegazi, i-high blood pressure asikhethi ukuba umngakanani na. Into ebalulekileyo kukuba uthathe amapilisi owanikwe ekliniki ukwazi ukuphila kakuhle.

Ewe, ukhona endimaziyo. Abasebenzi abaninzi abazange bafumane uncedo ngolwezempilo kubaqeshi babo belimele kumsebenzi ababe wenzani wasemayine

Ndingafowunela iinkonzo zikaxakeka, kuba kaloku mna andiqeqeshelwanga ukuba ndingene emanzini ahambayo. Kuba amanzi anamandla kakhulu.

Ewe, kuyayichaphazela kakhulu kuba awukwazi ukuhamba uyobona abanye abantu nokuba ube nexesha lokuyodlala kuba kufuneka umnakekele kakhulu lo mntu. Izinto ezininzi akakwazi ukuzenzela, umzekelo ukuziyela ngasese, ukutya.

Kukuba umntu afunde ntsuku zonke ukuba ukungathathi amayeza kuyingozi kangakanani na emzimbeni wakhe. Khona ezokwazi ukuba abone uba kubalulekile ukuya ekliniki ayothatha amayeza. Ukwazi ukuvikela ukuba angakwazi ukosulela abanye abantu asondelelene nabo.

Ikliniki yangasekhaya ikude kakhulu. Okuye kufuneke uba ulinde iiyure ezininzi ukuze kuqhamke isithuthi esizokuthatha uye ekliniki yangasekhaya. Kunzima kakhulu ukubhekana nesi simo xa uguqula kakhulu.

Ngokokubona kwam abantu basezilalini abayithembi iinkonzo zikaxakeka xa izikhukhula zibathwaxa. Kuba mihla le basoloko behamba namanzi, ngenxa yokuba abafowuneli bazobanceda ngexesha.

Inkolelo zenkcubeko zinokuchaphazela ukufikelela kwimfundo ngakumbi kwabasetyhini nto leyo enokuchaphazela izigqibo zocwangciso ntsapho, ukusetyenziswa amandla okwenza izigqibo, ukuqonda imeko yenkcubeko.

Ukukhathalela ukugoma umntwana. Ugonyo lokukhusela abantwana kwizifo ezinokuthintelwa. Ukukhula nokubeka iliso kuphuhliso. Inkxaso yesondlo kunye nesondlo. Isikhokhelo malunga nokuncancisa, isondlo kunye neendlela zokutyisa ukukhuthaza ukukhula okunempilo kunye nokuphuhlisa.

Ewe, ukhona umahluko kuba abanye abantu bayaya esibhedlele beyofuna uncedo kodwa bangancedakali. Kodwa xa bethe basebenzisa imithi yesiNtu bayakwazi ukuthi baphile noba bebesebegula kangakanani na.

Ukunxiba imaski ixesha elide kwakwenza ukuba uzifumanise ungawufumani kakuhle umoya. Nokuthi xa nigibele isithuthi sikawonkewonke benigibela ningabi baninzi kakhulu, ningasondelelani.

Kubalulekile ukuba bafundiswe ngokucwangcwisa. Kuba kaloku uzothi ahlangane nokudlwengulwa endleleni, agqibe akhulelwe esesemncinane kakhulu esafunda isikolo.

Kule meko ndicinga ukuba le nkqubo ayiyizalisekisi injongo yayo kuba izikolo ezininzi azifumani ukutya okunempilo. Kwaye namakhitshi ekuphekelwa kuwo ezikolweni akekho semgangathweni wokuba kungaphekwa ukutya okutyiswa abantwana okunempilo. Izikolo ezininzi zibasa imililo phantsi.